Into eye ithi qatha kum xa kuthethwa ngeinshorensi yonyango i-medical aid ngokutsho ngegama lasemzini yinto yokokubana xa ndithe ndabhalisela enye ethile xa ndithe ndabhalisela enye ethile angeke ndisokole kwamna. Noba ndingagula ebusuku noba ndingachaphazeleka engozini ethile inqwelosithuthi yabagulayo yabucala i-private ambulance ngokutsho ngelasemzini iyakhawuleza ukufika. Kwaye xa ndithe ndafika esibhedlele izinto zam zokhawulezisa akuzucotha. Ndizawuphathwa kakuhle, ndizawutyiswa kakuhle, ndizotyiswa ukutya okumnandi, ukutya okuphekiweyo kwavuthwa hayi ukutya okungathi kuphekelwe izinja. Nokwaye kwigumbi eli ndizobe ndilele kulo kuzobe kukho nethivi, neengubo zam zizobe zifudumele. Ndizawubuzwa ke futhi uba yintoni na ndirhalela ntoni na andizunikwa nje noba yintoni na ekhona.

Nto zoobawo, nto zakuthi, ewe, ndiyazi maan into yokubana nindichonge kuba nindithemba into yokubana ndibe ngunondyebo wesi sitokfela sethu kodwa nto zoobawo ndinomba endingathanda mani ukuwucela into yokubana ndiwubhentsise. Ewe, nto zoobawo ndiyazi xa ungena kwistokfela ungena kwistokfela kuba uzithembile uzazi into yokubana awuzuza namagingxigingxi okanye ubalise iintsomi xa kunyanzeleke into yokubana uhlawulile. Nto zoobawo maan ndibeka isandla phezu kwesinye ndiyacela nto zoobawo ndiyangxengxeza ndicela maan uxolo kodwa andizukwazi ukuhlawula kule inyanga ntozakuthi. Ndinengxaki. Imali le ebendiyithembe uba ndizawuba nayo andiyitholanga kwamna andiyifumenanga nto zoobawo. Ndiyanicela nto zakuthi njengonondyebo wenu njengo-treasurer wenu ngelasemzini ndiyanicela nto zobawo ndicela ukuyibhatala kwinyanga ezayo sele ndiyidibanisa nale yenyanga ezayo nto zakuthi. Ndiyacela booQengeba ningaqumbi ndiyanicela nto zakuthi.

Liyinene elo, wonke umntu kunyanzelekile into yokubana abe nayo i-inshorensi yobomi. Ewe, kuba kaloku imihla yanamhlanje abantu abaninzi baye babe yingxaki xa besethe balandulela eli kuba kuye kusokolwe ngemali yokubafihla, ukubangcwaba ngokutsho. Kuba abanye baye balandulele eli bengenayo neinshorensi bengenakwanto engakwazi ukuncedisa into yokubana kubhatalwe iimotshwari kubhatalwe iimoto, iintente zonke ezo zinto ziye zibe ziindleko emngcwabeni. Ibaluleke kakhulu into yokubana umntu abe neinshorensi yobomi kuba ngosuku apha alandulela eli angeke kusokolwe nje kokhalelwa into yokubana owu madoda besingayilindelanga le yehlele uzibanibani kodwa ke noko sithi silila sibe sivuya kuba kuba umke esazi uthe emka wamka wabe elilungiselele uhambo lwakhe. Umngcwabo wakhe bowumhle kakhulu.

Iingenelo zeCashSend endingazicacisa yinto yokubana uCashSend akanalo utsala tsalo ngokokutsho ke nditsho i-bank charges. Xa uthe imali wayenza ngoCashSend uthumelela mhlawumbe umntu wasezilalini mhlawumbe umntu waseRhawutini okanye eKapa kuyaxhomekeka kuloo ndawo akuyo. Uba umthumelele imali engamawaka amahlanu uyayifumana injalo loo mali ingamawaka amahlanu anjalo. Akazoyifumana sele itsaliswe, uzawuyifumana injalo iphelele. Zizo ke iingenelelo zikaCashSend endizaziyo. Kwaye okwesibini, uCashSend ngugxada tsi into efika ngoku, into engatyixesha, into engatyi mizuzu into yokubana kunyanzeleke into yokubana ulinde iyure mhlawumbi imizuzu ethile into yokubana ingene, ngugxada tsi.